Ndingathi ubhuti makaye esibhedlele kulapho anofumana uncedo kunye neepilisi.

Madoda, bendicela torho ukuthi sonke sidibane ngentsimbi yesihlanu, kukho ukhankalazo, uqhankqalazo esizawulenza ukuze silwe le nto yokuthi amadoda abuthathaka ithuba loba nabe neentlungu okanye kubekho, benengxaki ethile malunga nomzimba wabo, baye bangafuni okanye siye singafuni ukuthi sihambe izibhedlele. Iba ngathi sinobuthathaka. Bendicela kudityanweni, bahlali, ndicela nidibaneni, sidibane sonke singamadoda kuze sikhawulelane naloo mba.

Mfundi, ndizawuhamba nawe kodwa ke ndiyacela ukuthi masiye koonontlalontle, ndiza kukudibanisa noonontlalontle apho bazawukwazi bona ukuthi bathethe, bacacise futhi nalapha ebazalini bakho.

Mhlobo wam, konyanzeleka uye esibhedlele apho banokucacisela kabanzi ukuthi ingathini into hleze wena unolwazi. Kodwa ke ulwazi lakulo encinci. Ndicela sihambe siye khona kulapho sizawuva uncedo phayana silithole.

Kuba nzima kakhulu ufumana unyango kule ngqondo kuba ke uthi xa usithi uyamnceda umntu ibe ngathi ungumntu or ungenankathalo okanye yamlahla xa umsa kwezi ndawo nozonceda abantu abakhubazeke ngokwengqondo

Eyi ingabachaphazela kakhulu kuba abanye baphela nje bezixhoma, abanye baphela bezibulala.

Kungaqinisekiswa ngokuthi kubekho amaqela oonontlalontle abatreyiniweyo ukuze babancede and also bajonge i-counselling, iingcebiso zokulwa le nto eyenzekayo ezimpilweni zabo. Kwaye ke ingaqinisekisa ukuthi urhulumente azise amapolisa amaninzi kwezi ndawo zekliniki kunye kunye nezibhedlele enzele kuqinisekiswe ukhuseleko.

Andinoyenza mna i-paramedics kuba ndibuthathaka. Iingozi ndingaphupha kakubi ekubeni koba ndibone iinto ezidibene namagazi, neengozi zabaqhubi abaqhuba gadalala apha endleleni. Nobundlobongela, abantu abaswelekayo andiqondi mna ukuthi ndingamelana nayo leyo into.

Ndingatsho ndithi ifanelekile. Ndingathi ifanelekile kuba kulapho ulutsha oluninzi luzawufunda khona ukuthi usebenzisa iindlela zokuba babe uzawufunda ukuthi babe seyifu kwicala locwangciso-ntsapho. Yenzele bangaguli khozi abantu abanintsi ngoku abagulayo sithi lutsha.

Kungenzeka ukuthi abanayo imali yamayeza. Kwaye bebeyile ezikliniki, abawafumana la mayeza bawadingayo, kwenzele kuphele iintlungu ezi.

Ndingathi iyakwazi ukubanceda kuba bayayifumana. Apho befumana khona ke bayakwazi uncedisa apho nalapho. Kodwa ke kwicala lokwaneleyo ndingathi nothi ngokwaneleyo kodwa ke iye ibulale neli lalapha eMzantsi Afrika ukuthi banikwe e-more than le abayitholayo kuba ibulala kuthi as abasebenzi ukuthi i-taxes ezizawutsalelwa zizawunyuka.

Iikliniki nezibhedlele ndingathi makubekho amapolisa nabantu bomthetho. Abantu abazawuncedisana naba oonesi kunye noogqirha ukuthi bathethe inyani ngokukhulekileyo, ngokukhulelekileyo aba amaxhoba.

Hayi, into yoswelekelwa ayilolishwa, ndingathi bubumnyama. Kuba akho mini ingazufika nasemntwini as ukuthi iBhayibhile isitsho okanye iinkolelo zakhona zisitsho ukuthi imini yomntu iseza. If ayikafiki namhlanje akuba ngomso ayinofika.

Iiklinikhi mazibe neendlalo ezithile zokuthi kubekho maybe ngeMigqibelo okanye ngamaxesha athile. Kubekho i-activities zokuthi omnye nomnye bafumane mhlawumbi after two weeks okanye after iiveki ezintathu, abantu abaphaa abangeneleyo loo nto bafumane noba yihempa okanye ivawutsha okanye into ezawubakhuthaza nje.

Singathi ke apho iinkolelo zesiNtu zithi ukuba ugula unengxaki bayakwazi bona ubona ukuthi yintoni ingxaki ngokwesiNtu, kwaye usebenzisana okanye usebenzisa amayeza kunye nabantu baphantsi.

Ixhomekeka ukuthi uyakholelwa na. Ukuba uyakholelwa kulapho iza kwenzeka iinto zakho, uba awukholelwa icacile ukuthi akho nto, udlala ngexesha labo.

Ndingaphinde ndithi makaye koonontlalontle okanye ndizawuya naye. Ndifowunele oonontlalontle, ndidibane noprinsipali ukuthi siye phana kowabo sincokole nabazali.

Uxinezelo kwengqondo ukuba ungabikho rayithi hundred percent apha engqondweni ube neengxakana ezithile ulibale. Kwaye uthi xa sowubeke le nto ifowuni yakho apha, uyoyijonga ngaphaa phantsi komatrasi.

And kunganyanzeleka ukuthi azise amayeza, athumele iinqwelo ngeenqwelo ukuthi kubekho amayeza kwiindawo ezithe qelele.

Ngubani lona owabelene naye ngesondo? Kuba funeka ndiyazi ukuthi ndithetha njani, ndithetha ngantoni phaa kwabazali.

IsiNtu, amayeza esintu abaluleke kakhulu. Kuba zandinebekelo, ndigula kodwa ke ndaya kumntu wesiNtu wakwazi undinika amayeza. Ndixelela mna by iiyure ezimbalwa kwabe konke kubhetele apha kum. Ndiselapha nje nanamhlanje ngalaa mayeza andinceda.

Ndibuyela kugqirha ndimxelele, yenzele akwazi uphinda andinike ezinye iikliniki okanye iindawo zokuthi ndingawafumana phi la mayeza.

Ndingazifowunela kwaye ndingenza amanye amayelenqe. Amanye amayelenqe amalinge. Kuba kaloku funeka ndikhawulelane nesimo esi. Ngoku ndizawufowuna ndibe ndilindile, kanti ngela xesha lolinda ngendicinga ezinye iindlela zokuthi siphume kule mo.

Athathe inxanxeba kuba kaloku izigulo zininzi lapha phandle. And ke ngoku konyanzeleka ibe khona into eyenzekayo. Mabaye esibhedlele bacaciselwe konke phana ngoogqirha noonesi.